Ama-inshwalensi ahlukile kabili. Kune-inshwalensi yempilo engcwaba umuntu. Enceda ngokudla, ney'moto, nekhaskete ukuthi bakwazi ukungcwaba umuntu. Kune-inshwalensi enye yokuthi uma ushonelwe umzali, umzali bekevule i-inshwalensi. Kwi-inshwalensi le nizothola imali, bayanikhalisa nje. Kunemali le bebeyikhipha ngonyaka.

Kumele uhambe uye emsebenzini wakho, bakwazi ukukupha amaphepha okukhombisa ukuthi ubewusebenza, nenkathi lezi ubusebenza ngazo. Mawuceda lapho uya lapho abasebenzi baya khona, ukuyofakela isicelo se-UIF. Uyayifaka lapho, ugcwalisa namafomu uma ufika lapho, ukuthi bakwazi ukubhekana nesikhathi lesi bowusebenza ngaso emsebenzini, lo bowusebenza kuwo. Bakwazi ukukufakela imali yakho ye-UIF.

Ngizohamba ngiye la babhalisa khona abasebenzi. Ukuthi bayadonsa kulo mholo wakhe. Ukuthi umsebenzi mawuphela akwazi ukuthola i-UIF. Lapho khona bakubiza e-Department of Labour.

Izinto lezi ezingikhathazayo mayelana nomshwalensi womngcwabo, ukuthi ukudla kuzofika ngesikhathi noma cha. Futhi ukulinda kakhulu ukuthi bakwazi ukuletha ibhokisi, bakwazi ukuhamba la Umuntu lo esimungcwabayo alele khona. Nemali le engenayo ecingweni ukuthi ngikwazi ukuxhumana nabantu bomndeni, ukuthi ngikwazi ukubatshela loko kusivelele ekhaya.

Kumele ahambe aye la bekesebenza khona. Akwazi ukukhuluma nomamukeli amubhekele incwadi ekhomba isikhathi lesi bekesebenza ngaso. Mhlambe futhi bamunikeze i-payslip la bekeholela khona ukukhombisa ukuthi i-UIF beyidonswa emholweni wakhe. Akwazi ukuyithatha, ayise lapha e-Department of Labour, ukuze akwazi ukubakhomba ubufakazi ukuthi beyilokhu idonsa emholweni wakhe.

Kumshwalense kumele silinde twenty-four hours ukuthi bakwazi ukubheka amaphepha wonke, nemali le besiy'khipha, ukuthi siy'khiphe kahle. Kumele babheke izinto lezo zonke ukuthi besizenza kahle ngohlelo oluhle.

Izinzuzo ezingozi, ukuxhumana okusheshayo, ukufinyelela olwazini oluningi, ukusebenza, amadokhumenti, ukufikenyela, ukukhansela. Nokulutheka, ukulahlekelwa ubumfihlo. Ingaba ubungozi lobo .

Izinto lezi umashonisa azozithatha kuwe, mawuzoboleka imali kuye. Uzothatha incwadi kamazisi, athathe nekarata lebhanki. Mawungenazo lezo, uzothatha into ebalulekile kakhulu empilweni yakho. Angathatha ifriji, noma angathatha izinto ezibalulekile kakhulu kuwe. Lezi ezikhona endlini.